Tshebeletso ya dibese, ke e beha sekaleng sa bosupa. Lebaka e le hore nako yohle e dula e tshwere nako mme e etsa leeto le bolokehileng. Bapalami ba teng ba fihla hohle moo ba tlamehang ho fihla ka nako. Ntlha e ke sa dumellane le yona feela ka dibese, ke hore tse ding tsa dibese ha di na bohlweki, ka hare le ka ntle.

Keresemoseng ena e re yang re e lebile metswalle ya ka. Ke batla re lebe mane Kapa, mawatleng. Mme re yo ithabisa teng, re be le keresemose e monate, mme re tle re sebedise bese e le hore ditjeho tsa rona di se ke tsa tla re turela kapa ya ba tse phahameng haholo.

Bahahlaudi ba thuseha haholo hoba, ha ba tsebe ditsela tsa moo ba tla be ba etetse teng. Mme dikoloi tsena di ba thusa hore, ba be bobebe hore ba tsebe ho itsamaisa ka hare ho moo ba tla be ba fihletseng teng. Ho bobebe hobaneng, ha o sa tsebe moo o etetseng teng, makoloi a hona jwale a na le di-GPS mme a kgona ho isa hohle moo o batlang ho ya teng. Ho se tsebe, ka nako e nngwe disebediswa tsa makoloi a baeti jwalo ka bo di-taxi ho ka ba sokodisa, empa dikoloi tsena di a ba thusa ho phetha mabaka a bona hohle moo ba batlang ho ya teng, ka polokeho le ka ditjeho tse tlase.

Tekesi ke e sebedisa nako yohle ha ke tloha lapeng Kgotsong, Bothaville ho tla Qwaqwa. Mme ha se yona feela mofuta wa koloi e ke kgonang ho e sebedisa, le ka koloi ya poraefete, le ka bese. Ke ya kgona ho finyella Qwaqwa.

Hauwa ha diporo tsa terene ho ka bebofalletsa setjhaba ditjeho tsa ho palama ditekesi le ho ba bolokela nako, ho ba terene e ya potlaka mme e ditjeho tse fatshe kapa e lefellwa ditjeho tse tlase. Ehlile nka e sebedisa terene ho ya mosebetsing kapa sekolong, ho ba hoo ka nthusa ho boloka nako, ka nako tsohle.

Ke kopa ha jwale, le ka kgona ho latela molahala wa ka hore o letsa o le kae? Le ho latele mme ho na le se etsahalang ha jwale. Ho na le bo tsotsi ba bang ba ntseng ba utswa diporo tsa terene. Ke kopa le potlake mme le bitse le ba seponesa hang, hoba ha wa bolokeha hohang. Ka ha ba mpona ebile le nna ke a ba bona hore ba etsa se sa lokang.

E le ha e le nako ya boithabiso mme ho tsuwa ditameneng. Ho no se monate hoba, bohle nne ba tseba hore tseo ntse di etsahala ka hara koloi, ha di a tshwanela ho etswa, hono se monate ho sulafalletswe. Mosotho e moholo o re, thabo ya fetoha maswabi. Kannete bohle re ne re sulafalletswe, empa re tseba hore melao e ya tlameha ho latelwa ha o motho ya dumelletsweng ho ya ka sepalangwang hohle mme a ntse a ipolaisa tahi. Empa ditokomane tsa ho tsamaya tseleng di ne di le motjheng, le koloi e ne e le tseleng mme e kgafelwa. Empa hee, ho no se monate ho ba jwale monga koloi o la qetelletse a hlabuwe lengolo, bohle ba fihla hae ba sulafalletswe, monate o so o le siko.

Dumelang dikantorong tse kgolo moo tsa Bolt le Uber, ya buang ke Mokgethi Maloka. Ke na le laesense ya code ten, ke ne ke kopa ho tseba ka dingodiso le dintlha tse hlokahalang hore motho e tle be mokganni wa Bolt. Ke tla leboha, ke leboha ka tshebedisano mmoho le dikarabo tse tla latela.

Tjhe motswalle, nna le wena bobedi rea tseba hore ha o tsebe ho lokisa makoloi, mme hona le batho ba ithutetseng ho lokisa makoloi le bao e leng thuto ya talente ho bona. A ko tlohelle hle motswallenyana wa ka, o ko fe batho ba tsebang mosebetsi wa bona. Hona ha se hore ke a o soba kapa ke tsheha ka wena empa e le ho elelliswa hore, o ka re o ya lokisa athe teng o roba ho ya pele kapa wa re o lokisitse, kathe o entse kotsi. Jwale hee motswalle, ngwana heso, a ko fe batho ba tsebang hee ba etse mosebetsi wa bona.